Dilo tse di sekasekiwang ke di-bank-a go ka amogela kopo ya gago ya sekoloto. Ba tlhola gore ga o na sekoloto gope ko e leng gore gongwe ga o a patala sentle kgotsa o ile o a felelelwa ke tiro wa bo o sa patale, mme ka molao o tshwanetse go patala go dira gore dintlha tsa gago, tsa ga go check-iwa sekoloto, di a bo di ya ko godimo, ba tlhola sekoloto gore ke ka kgale o le moreki o o tlhwatlhwa.

Dilo tsa konokono tse di .

Hisetori ya gago ya go adima madi, e amana le gore ga o dira karata ya sekoloto, o sa duelela madi kgotsa o sa feleletsa go duela madi a o ne o a adimile, e dira tlhobaboroko mo historing ya gago ka gonne ga o dira sekoloto kapa karata ya sekoloto ba kgona go bona gore o na le hisitori e leng gore e saletse kwa morago ya gago ya ko kopo ya go adima madi . Mme e ka tokafatsa ka gore bonyenyane-nnyane bo bo fitlhelang le ga o sa dire, o ka patala go tokafatsa gore hisetori ya gago e tokafale e ye ko godimo.

Diphoso tse dintsi tse re di dirang ga re dira kopo, ke go sa bue ka aterese e o dulang mo go yone, le gore o se kwale gore o thapilwe permanent. Mme ga ba founela kgotsa ba leletsa mogala ko mo thapilweng wa gago, ba fitlhela e le gore ga o permanent. Ga go bonolo gore ba ka go naya karata ya sekoloto.

Melawana ya go buisa e o ka e tlhokomelang ya maemo a tumelano ya a karata ya sekoloto ke gore, o itse gore o duela bokae ka kgwedi le gore dituelo tse dinyenyane tsa kgwedi di tsamaya jwang gonne ga o sa buisa pele o ka dira kopo o ka bona sekoloto ntse se ya ko godimo, mme o duela madi a le dumelaneng ka ona o sa lemoga gore dituelo tse ba di tsenyang, morago ga madi a o a tshwanetseng gore o a patale.

Go botlhokwa thata gore o nne le kitso ka madi le go ithuta go thusa ba bangwe ka tlhokomelo ya madi kgotsa ga o dira yone karata ya sekoloto. Gonne ga o sa fitlhele tumalano ya lona e le e dirileng le bao ba dikarata tsa sekoloto, ga go nna bonolo gore o ka lefela madi kgotsa wa duelela yone madi a sekoloto se se ileng ko godimo. Jaanong kitso e botlhokwa thata go ka ithuta ka madi kgotsa yone fa o batla karata ya sekoloto.

Dilo tse di tsewang tsia ke banka, ga e dumalana lwena go dirisa mekgwa ya go bula sekoloto, ke go tlhola hisetori ya gago ya malobeng gore ke ka o morereki kgotsa o moduedi yo o tlhwatlhwa. O ya le tumalano e le dumalaneng ka yona, ga lo dumalane ka go patala madi a a rileng, o nne o patela one madi ao. Mme le morokotso eo o tshwanetse go e patala go ya ka tumalano ya lona, mme gantsi morokotso o balelwa go ya ka madi a o kileng wa a adima, kgotsa go ya ka dilwana tse o di rekileng go dirisa karata ya sekoloto.

Overdraft facility ke karolo e nngwe e go kopadiwang karata ya gago le yone. Gore o nne le madi a o ka dirisang ntle le a le dumelaneng ka ona, mme borai ba overdraft ke gore bo ka go tsenya kotsing, o ka feleletsa o kolota sekoloto se se kwa godimo, mme o a palelwa ke go se duela.